Go tlhola letaere pele before le tsamaya ebile le gore a letaere le mo maemong a a siameng ebile le botoka, if nnyaa e be le gore letaere le a tšhentšhiwa go lokela le le siameng before go ka tsamaiwa.

Ke ka ntlha ya gore ne e nfokoletsa loeto ebile le gore ne e nthusa ka gore e ne e mmele ebile e dira gore mmele wa me o be mo maemong a mantle.

Ee, e siame terene go tsamaisa dithoto ebile e botoka ga e ture ebile ga ena le traffic-ke.

Di ka thusa ka go tshwara magodu, go lebelela di-driver ebile gape di ka thusa ka dilo tse di latlhegileng, ebilane le ka di-case fa mongwe a ka tshwarwa ebile a ganetsa.

Ke ka ntlha ya gore baesekele e tshwana le exercise-e thusa mmele wa me, e hafola leeto ebile e etsa gore ke phele ke thabile.

Ke ka ntlha ya gore batho ba le bantsi ga ba na dijanaga ka gore ba re mafura a dijanaga a kwa godimo ka ntlha eo batho ba le bantsi ba berekisa dithekisi so ke ka jalo dithekisi di le dintsi ebile di farologane mo Aforika Borwa.

Go itse gore a sejanaga se mo maemong a a siameng ebile gape le gore ke duela madi a le makae for yone koloi e ebile a koloi e mafura a teng ga a ko godimo go e berekisa.

E sa le teng yona E toll-o ka gore e sa thusa ikonomi ebile fela go sana le tshekatsheko ya gore bangwe ba batla gore bangwe ba batla gore e sale.

Ko simolola ka go batla go itse gore a koloi e mo maemong a a siameng ebile ke check-a gore a koloi e na le GPS for go check-a tsela e tsamaya, a condition ya koloi e siame ebile e monate for gore nka tsamaya ka yona, a mafura a koloi ga a ture thata for leeto ebile le gore koloi e ko e duela madi a makae fa ke e hira.

Eya di na le seabe ka gore le tsona di na le karolo mo go somareleng bošwa le ngwago ya lewatle ka gore di sebedisa lona lewatle.

Ke ne ke fofela kwa toropong ya kapa ka loeto lwa boikhutso lwa lelapa la me gonne go itumedisa tota go bona batho ba ba farologaneng le go buisana le bona ebile le go fumana ditsala tse dintšhwa.

Ke tla itumelela go tsena mo sefofaneng go ya Dubai ka gonne ke utlwile gore Dubai e ntle thata ebile gape e na le e e kwa godimo go gaisa tsotlhe mo lefatsheng ka jalo ga go ya koo go tla nna toro e e diragalang ebile gape ke tla itumelela.

Go fofela kwa gonne Nigeria tsala ya me o tshwanetse go buka sefofane sa gago mme o tlhole ditokomane tsa mosepele jaaka phaseporoto, Visa fa go tlhokega. Goroga kwa boemelafofaneng jwa gago, emela diura di le pedi or-e di le tharo pele ga nako go tsena tshireletso le go latlhela merwalo, tlhatswa le melelwane kwa boemelafofaneng jwago, tsamaya fa go tlhokega. Palama sefofane mme o latele ditaelo tsa motlhokomedi wa sefofane, kwa boemelafofaneng jwa Nigeria, tlhotlhora bafaladi, tsaya merwalo mme o fetele kwa melelwane tswaya mo boemelafofaneng mme o tswelele kwa o yang teng.

Se ke se ratang ka dibese tsa toropong ya rona ke gore madi a ditlhwatlhwa tse di kwa go tlase di tshwara nako go tla go tsamaisa le batho go ya ditirong di ebile gape dikotsi tsa dibese di dinnyane go farologana le tseo tsa dithekisi ebile di thusa bao ba tlhoka madi a go duela maeto a le maleele fa ditekisi di le madi turu ba ka dirisa tsona dibese ke gore di ditlhwatlhwa di le kwa tlase.